Nkoka wo endla nkhuvo wo basisa endzhaku ka rifu i leswaku moya wa mufi wu etlela hi kurhula nakona moya wa mufi wu susiwa kumbe mabadi ma mufi ma susiwa emutini na leswaku va muti kumbe va ndyangu va kota ku amukela nakona va kota ku zila hi ndlela leyi faneleke nakona va susa xinyama eka muti wolowo, nakona va nyika sapoto eka muti kumbe kurhula emutini wolowo.

Titliliniki leti a ti fanelanga ku ta masiku hinkwawo hikokwalaho ti fanele ku va na masiku lawa ti taka hi wona hikuva leswi swi va nga vangela mfumo leswaku mfumo wu humesa ngopfu mali hikokwalaho a ti fanelanga ku ta masiku hinkwawo hikuva vanhu a va vabyi masiku hinkwawo na vona, vanhu loko va vabya va ya eka titliliniki leti nga kusuhi na vona hikuva matiko mo tala ma na titliliniki hikokwalaho va nga ya eka titliliniki ta ta le kusuhi kambe titliliniki leti fambaka na matiko ti nga pfumeleliwa ku ta endzhaka mavhiki mambirhi, leswaku van'wana kumbe vanhu vo phaka tiphilisi va nga kota ku pfuneka kona va nga ha tsutsumeli etliliniki le kusuhi.

Mfumo wu nga endla leswaku vatsoniwa va kota ku ti yimelela hi ku va nyika dyondzo leyi faneleke vona vatsoniwa na leswaku va kuma mintirho leyi va nga ta kuma .

Vana va mina ndzi nga va khutaza leswaku va hlamba mavoko hikuva ku na vuvabyi loko va nga hlambi mavoko nakona ni nga va byela hi nkoka wo hlamba mavoko hi masiku hinkwawo na vunghozi bya vuvabyi lebyi nga kona kumbe lebyi nga ta va fikela loko va nga hlambi mavoko hi minkarhi hinkwayo loko va heta ku ya exihambukelweni kumbe loko va lava ku endla swakudya.

Ndzi hlangane na xinavetiso xa murhi lowu vuriwaka prospan, prospan i murhi lowu tshungulaka mavabyi hi xihatla ku nga va mukhuhlwani lowu wo khohlola kumbe ku nga va mukhuhlwana lowu wa dry, wu tshungula hi xihatla swinene hikuva ndzi tshame ndzi wu tirhisa, ndzi vone xinavetiso eka mavonakule ndzi lava ku tshemba hi swona hikuva hakanene wa tirha kambe wu ni tirhelile swinene hikuva mukhuhlwani wa kona wu horile ku nga se teka masiku mambirhi.

Ndzi nga va kucetela leswaku va tlhava nayiti yo sivela COVID-19 hikokwalaho hi tirha hi ku hambanahambana ka hina na kona a hi tivani leswaku van'wani va huma eka environment ya njhani hikokwalaho swi na nkoka swinene leswaku hi nga tluletani mavabyi hikuva loko ho tluletana mavabyi lawa hi ya tluleta van'wani xitsongwatsongwani xi ala xi fambisa sweswo hi nga tluleta na maxaka ma hina hi nga tluleta na vana va hina kumbe vanhu va le kusuhi ka hina xitsongwatsongwana xi ya xi andza hikuva mi ala ku tlhaveriwa nayiti yo sivela COVID-19. Nayiti leyi a yi na vunghozi naswona yi ta sivela munhu un'wana na un'wana leswaku va nga kumi xitsongwatsongwana lexi.

Mhaka yo hlela ndyangu hi ku tirhisa maphilisi ya xihatla yi kahle a yi kahle hi tlhelo rin'wana. Yi nga va kahle ka van'wana hikuva ya va tirhela yi nga kunguhata mbeleko kambe ka van'wana a swi tano, yi nga endla leswaku loko se mi lava n'wana kumbe u lava n'wana hi xihatla u nga hatli u n'wi kumile nakona yi nga endla leswaku u karhi u tshama u ri karhi u ya eminkarhini hi mikarhi hinkwayo nakona yi nga endla leswaku u nga ha yi eminkarhini.

swiyimo swa titliliniki na swibedhlele emakaya hileswaku tiko rin'wana ni rin'wana a ri ve na tliliniki kumbe tiko rin'we exikarhi ka matiko yambirhi ya fanele ku va na tliliniki leyi vanhu ngopfungopfu vanhu lava biheke emirini va nga kotaka ku ya eka yona kumbe vanhu lava nga khomeka ngopfu hi vuvabyi va nga kotaka ku ya eka yona kumbe va tirhisa mobile clinic leyi yi hambana yi ta hi wavunharhu wun'wana na wun'wana leswaku vanhu va ta kota ku oloveriwa ku ya kumbe ku famba mpfhuka ku ya etitliniki kumbe ku ya eswibedhlele kumbe ku va na mimovha leyi tivekaka leswaku hi yona yi yisaka vanhu eswibedhlele na le titliliniki.

Swa laveka leswaku munhu a hlamba mavoko endzhaku ko susa magilavhu hikuva magilavhu yo yalaye a wu khomile thyaka hi wona hikuva a wu swi tivi kumbe xitsongwatsongwana xi tlulele emavokweni ya wena hikokwalaho loko u susa magilavhu nkarhi wun'wana na wun'wana i fanele ku hlamba mavoko ku tiyisisa leswaku xitsongwatsongwana a xi salelanga emavokweni ya wena kumbe gilavhu a yi boxekini kumbe swin'wana ku tiyisisa leswaku u tshama u hlayisekile ni rihanyo ra wena.

Vana va sweswi a va yi lavi miroho hikuva va tshemba leswaku miroho a yi nandziki va ti lavela nyama hikuva va kurile va kha va tiva nyama kumbe vadyondzisiwa nyama hi vatswari va vona va nga tivi leswaku miroho yi aka miri na kona yi endla leswaku miri wu tshama wu tiyerini hikokwalaho vanhu va khale a va tshama va tiyeini. Leswi hi nga swi endlaka leswaku va rhandza miroho i ku va hlohlotelo no va nyika mavonelo ya hina kumbe ku va byela hi konka wa miroho, a va yi lavi miroho na kan'we.

Vuvabyi bya rifuwo bya tshunguleka loko munhu a nga teki swiletelo swa ku nwa maphilisi a nga hundza emisaveni hikuva ri nga vuya hi matimba loko swi vuya hi matimba swi kuma leswaku a wu nwi kumbe a wu teki maphilisi kumbe swiletelo swa maphilisi u nga hundza emisaveni kumbe byi ya byi ngetelelana byi za byi teka vutomi bya munhu kumbe u nga tlulela lava u tshamaka na vona.

Leswi swi hi byela leswaku mfumo wa hina wa hi tsandeka handle ko maka swibedhlele kumbe ndhawu yo pfuna vavabyi vona va dya mali hi vu vona va tshika leswaku tiko rin'wana na rin'wana kumbe matiko mambirhi ma fanele ma pfuniwa hi xibedhlele xin'we hileswaku eswibedhlele swa tala hinkwaswo nkarhi wun'wana na mibedwa kumbe ku na nkayivelo wa mibedwa kumbe nkayivelo wa mati kumbe nkayivelo wa swakudya eswibedhlele hikuva a swi ringanelanga ku pfuna matiko matiko lama nga ekusuhi.

Hinkwaswo swa fana hambi u tirhisa swibasisi swa mavoko u fanele u tlhela u hlamba mavoko, i ma hlamba hi swisibi leswaku xitsongwatsongwana xi nga saleli emavokweni ya wena kumbe loko u khome ndhawu yin'wana na yin'wana xi nga saleli emavokweni ya wena hikuva u ta va u ya khoma munhu un'wana xitsongwatsongwana xi salela eka yena.

Vavanuna hinkwavo xivulavulelo xo n'wanuna a nga rili a hi swona, vavanuna va tikeriwa va tikelisiwa hi hina vavasati. Vavanuna vulavulani loko xilo xi nga mi khomi kahle kumbe mi tshikeleleka emiehleketweni handle ko herisa vutomi swi kahle ku vulavula loko munhu a dyiwa hi xilo, swi kahle ku xi vulavula. Loko munhu a vulavula xilo lexi xi n'wi dyaka kumbe a nyika matitwelo ya yena eka munhu wun'wana swi endla leswaku a tshunxeka emiehleketweni a nga hleketi ngopfu, vavanuna vulavulani mi nga chavi.

Hakanene mimirhi ya durha swinene nakona a hi vanhu hinkwavo va kotaka ku fikelela mintsengo leyi yo durha, hikokwalaho hi tisa swivilelo eka n'wina leswaku vaakatiko vo tala a va fikeleli leswaku va xava mirhi leyi, hikokwalaho van'wani va heta va lahlekeriwe hi vutomi bya vona. Minxavo ya mimirhi yi fanele yi hungutiwa hikuva yi wisa ikhonomi hikuva vanhu vo tala a va nge yi xavi kumbe a va nge fikeleli ku xava.

Van'wana va chava leswaku ya bava kumbe yi nga hisa vutomi bya vona kumbe a va yi tolovelanga.

Madokodela ma fanele ma kambela mirhi hi vukheta, endzhaku ka loko va nyike vanhu kumbe va nge se nyika vanhu kumbe mimirhi yaleyo va nga se yi pasisa leswaku yi nga tirhisiwa hi vanhu. Va fanele va yi kambela ku hundza kanharhu kumbe kambirhi leswaku mimirhi leyi yi hlayisekile leswaku vanhu va kota ku yi tirhisa kumbe ku yi nwa.

Vutomi bya munhu a byi ta cinca hikuva u languteka ku fana na vanhu van'wana, endzhaku ko sungula mirhi yo hunguta ntshikelelo wa mianakanyo, nakona yi n'wi pfuna leswaku a fana na vanhu van'wana.

I mhaka ya kahle swinene, vatsoniwa hi ku hambanahambana va holeriwa mudende hikuva van'wana a va swi koti ku fika kumbe van'wana midende leyi ya va pfuna, leswaku va qhuveka na vutomi bya wena kumbe va kota ku tihanyisa hikuva van'wana a va koti ku ti tirhela hi mhaka vutsoniwa. Hikokwalaho midende yi va pfuna ku hanya vutomi bya vona ku ya emahlweni, hikuva van'wana a va beburiwangi na vutsoniwa a va kota ku titirhela khale kambe loko va ri na vutsoniwa a va ha koti ku titirhela hi mavoko kumbe hi milenge ya vona.

Swi sivelela swinene hikuva, loko vukorhokeri bya rihanyo ra miehleketo byi ri kona a swi talanga leswaku vanhu va tirhisa swidzidziharisi hi ndlela leyi nga ri ku kahle kumbe ndlela yo biha. Swidzidziharisi swi onha mihleketo ya munhu.

Swi na nkoka swinene hikuva vanhu lava va hlanganaka na vuvabyi bya ku vilela kumbe anxiety va hetelela va teke vutomi bya vona mara swi na nkoka swinene. Vanhu lava va fanele va nga tshikiwi va tlhogomeriwa no tlhogomeriwa hikuva vuvabyi lebyi i vuvabyi bya nghozi swinene. Vanhu munhu a hetelela a tshikeleleka emiehleketweni laha a ehleketaka leswaku xikan'we kan'we a heta vutomi bya yena.

Swi kahle swinene ku teka mirhi kumbe ku pfuniwa loko mi ri na ntshikelelo wa mianakanyo, hikuva vativi kumbe lava nga swi dyondzela va swi tiva leswaku va fanele va mi pfuna njhani, nakona mimirhi ya kona hi yihi, nakona swi na nghozi swinene loko munhu a nga pfuniwi loko a ri na ntshikelelo wa miehleketo hikuva a nga hetelela a hundzile emisaveni.

Va nga endla leswaku tiko na tiko ri va na tliliniki kumbe matiko mambirhi ma hambanyisiwa hi tliliniki, kumbe va engetelela swibedhlele ya le kumbe va hamba ku ta mobile clinic eka tiko rin'wana na rin'wana hi wavumbirhi wun'wana na wun'wana leswaku vanhu va vo tala va ta pfuneka kona.

Eya ni pfumelana naswona, vantshwa va namuntlha va onhakile naswona va tsanile. Hikokwalaho eka masiku lama hi hlangana na swiyimo swo tika nakona a va lavi ku vulavula hi swona va twa ingaku va ta hlekuriwa kumbe va vulavuriwa.

Ku pfumaleka ka switoko swa mirhi eswibedhlele swi engetela ngopfu ku titshega hi mirhi ya vuxisi, hikuva vo tala va ya eswibedhlele kambe a va kumi ku pfuneka a va kumi mirhi leyi faneleke ende va karhi va twa kuvava. Swi endla leswaku va kuma mimirhi ya vuxisi hikuva vona va lava ku hola ende va lava ku hola hi xihatla.

Switandzhaku swa mirhi swi nga lawuriwa hikuva munhu un'wana na un'wana murhi, wun'wana na wun'wana lowu nyikiwaka munhu wu fanele wu kamberiwa hi madokodela lama nga swi dyondzela, nakona munhu a nga nwi murhi loyi a nga tsaleriwangiki wona hi dokodela ra yena.

Miganga yo tala yi nga tilulamisela leswaku va ya exibedhlele loko va karhi va twa ku vava. Madokodela ma ta va tsalela mimirhi leyi faneleke va yi xava leyi chipeke leyi yi nga na nhlayo wa le hansi, kumbe va endla leswaku loko va yile exibedhlele va nyikiwa mimirhi yo tala leyi nga ta heta nkarhi wo leha.

Ntsengo wa murhi wu durha swinene, kambe eswibedhlele a wu durhi nakona i mahala. Hikokwalaho vanhu va fanele ku teka mimirhi hi mfanelo kumbe va teka mimirhi hi ndlela leyi faneleke.

Ripfumelo ra vanhu va ndhavuko hileswaku munhu u lo loyiwa nakona u fanele a tirhisa mimirhi ya xintima ku tlherisela leswi a nga loyiwa hi swona. A va pfumeli leswaku ku na vuvabyi bya ntshikelelo wa miehleketo kumbe vuvabyi bya ku vilela.

Eya munhu u ta tshama a hlekete swin'wana, ntshikelelo wa miehleketo wo endla leswaku munhu a tikeriwa hikuva u tshama miehleketo ya yena yi ri kun'wana nakona a nga koti ku hleketa kahle.

Loko u dya swakudya swo aka miri swi nga hunguta swo tala switandzhaku swa miri, loko u dya mihandzu kumbe matsavu.

Swiendlakalo swa vaaki swi nga tlakusa swinene ku lemukisa rihanyo ra miehleketo ra munhu. Vanhu van'wana hikokwalaho va hatlisaka ku vona munhu leswaku rihanyo ra miehleketo ya yena a ri kahle, nakona va nga endla njhani leswaku va kota ku n'wi pfuna kumbe ku lemukisa vanhu van'wana.

Eya a ndzi ta byela vatswari va mina leswaku va ta ni lavela ku pfuniwa hikuva rihanyo ra mina ri na nkoka swinene.

Yi nga teka mavhiki mambirhi kumbe n'hweti kumbe ku tlurisa leswaku mirhi yi sungula ku tirha emirini wa munhu.

Ntshikelelo wa tintangha wu hoxa ngopfu xandla eku tirhiseni ka swidzidziharisi hi ndlela yo biha eka vantshwa va masiku lama, hikuva vantshwa va masiku lama va byeletelana moya wo ka wu nga ri kahle. Nakona va twa i nga ri vona va le ku tiphineni, loko munhu un'wana a nga endli leswi fanelaka na vona va nga n'wi vula ku phunta. Hikokwalaho vanhu vo tala kumbe vantshwa vo tala va hetelela va tirhisa swidzidziharisi hi ndlela yo biha.

Va nga va seketela leswaku va va nyika ntlhontlho, leswaku hinkwaswo swi ta lungha na kona vanhu vo tala va hlurile eka xiyimo lexiwani.

Ntshikelelo wa miehleketo wu lava murhi wu nga ka wu nga holi wu ri woxe. Nakona munhu u fane a landzelerisa leswaku a teka mirhi a nwa nakona a landzelerisa leswi madokodela ma nwi byelaka swona.

Swi na swi na khombo swinene eka vavabyi va Dementia ku lawula mirhi ya vona vinyi, hikuva va lahlekeriwa hi mihleketo nakona va tshama va nga ri karhi va tsundzuka swilo hinkwaswo, swilo swin'wana eka vona swa va hundza mihleketo.